Kwabanye abantu kulula ukuba baxhaphaze abantu kwi-intanethi ngoba bayayazi ukuba xa uxhaphaza umntu kwi-intanethi akukho lula uba ufumaneke, akukho lula ukuba ubhaqwe. Bayakwazi ukuzifaka ii-pictures zabanye abantu engezizo ezabo, bayakwazi ukuzibhala ngamagama engengawo awabo, yiyo le nto kulula ukuba baxhaphaze abantu kumaqonga onxibelelwano kwi-intanethi. Kwaye akukho lula uba benze loo nto leyo ebomini bokwenene, benza kwi-intanethi qha ngoba i-intanethi akukho lula ukuba ubhaqwe kuyo.

I-smartphone iyandiphazamisa kakhulu ngelinye ixesha kwiindibano zam nabahlobo okanye usapho lwam. Xa ndihleli kwi-smartphone sam, iba nintsi into endiyenzayo kwi-smartphone sam, loo nto indenza into yoba ndingabinalo ixesha lodibana nabahlobo okanye nosapho lwam. Ndihlala nje indiphazamisa nje ngoba ndihlala ndibhizi kakhulu kwi-smartphone fowuni sam. Ezinye izinto endizenzayo ndizenza kakhulu kwi-smartphone, inezinto ezinintsi endikwaziyo uba mandizenze apha kuzo ifowuni yam.

Kuphando ebendilenza ndiye ndaqaphela ukuba kusaselula ukudlulisela iindaba kunomathotholo wasekuhlaleni, kuseyindlela ekhawulezayo yokusa iindaba eluntwini. Into endenza intoba ndithethe ngolo hlobo kukuba naxa abantu bembalwa abavileyo iindaba kunomathotholo, omnye nomnye uyakwazi ukuzigqithisa azihambise, azigqithisele kwabanye phambili. Ngoko ke kuba lula ukuba nje nomntu noba uyi-one ongasoze thetha ereyidweni, and loo nto leyo ke ngoku yenza ukuba kube lula ukuba abantu bakwazi ukugqithisa umyalezo kwabanye abantu.

Ixesha ndandifuna ukuthenga idatha efowunini yam kodwa ndenza impazamo ndathenga i-airtime, ndandingafuni i-airtime ndandifuna idatha ngqo, and ke ngoku loo nto leyo indenze ndangayifumani le nto ndandiyifuna. And ke ngoku iye yandifundisa isifundo sokuba funeka ndiqaphele xa ndisenza into, funeka into ndiyenze ngononophelo. Ndingayenzi ndingxamile, ndiyenze ngononophelo ndikwazi uba ndenze izinto ezintle elungileyo.

Abantwana bam abachitha ixesha elinintsi labo kwi-social media ndicinga ukuba ndingayilungisa le nto le ngeendlela zokuba ndibakhuphe endlini. Ndibakhuphe sihambe siye epakini siyozivocavoca, siyodlala ibhola, sihambe siye ezivenkileni siyothenga izinto ezizokwenza ukuthi senze ukutya ngazo ngaloo mini. Ndenze uba ndibafake kwii-activities zeentsuku ngeentsuku zasendlini ndingabayeki nje ndibavalele ngaphandle. Ndenze sure ukuba xa bekhona endlini nam ndikhona endlini, ndiyabakhupha endlini sihambe siye epakini, sithathe i-walk sibuye size endlini senze ezinye ii-activities kunoba bahlale kwi-social media usuku lonke.

Abantu abaninzi bayaxhaphazana kumaqonga onxibelelwano, nam bakhe bandixhaphaza kwi-intanethi. Bakhe bandixhaphaza kwi-intanethi kodwa ke ngoba ndingumntu ozaziyo ukuba ndingubani, ndivela phi, ndiya phi, loo nto leyo azange indiphathe kakubi kangako ngoba bendisendiyiandastenda into edibaniselene nokuxhatshazwa kwabantu. So azange indiphathe kakubi kangako, ndakwazi nokuziphendulela nokuzilwela kumntu owayezama ukundixhaphaza.

Imeko yesimo sezulu ethanda ukubangela ukuba i-intanethi icothe yimvula kakhulu, ngumoya nawo ngoba kaloku xa kukho umoya iyaphephuka i-aerial ngaphandle. Enye into ke ngoku xa kukho imvula, nazo iimvula zenza into yoba kunethe i-intanethi icothe. Xa kunetha ziyanethwa phaa ngaphandle iintambo, loo nto leyo ke ngoku yenza uba i-intanethi icothe kakhulu ingahambi kakuhle ngendlela eqhelekileyo.